Ho motho a lahletsweng lekgapetla la panana fatshe nka mo bolella hore phahamisa lekgapetla leo la panana leo le lahlehetseng fatshe. Jwale ka ha o bona tekesi enana e hlwekile ebile e nkga ha monate. Ha o etsa jwalo, o etsa ntho e leng horeng ha ya loka, haholoholo. Ke eletse ke phete ke eletse mokganni wa hore a behe diboto kapa hona dipampiri tse bontshang hore batho haba tlameha hore ba jele ka hona koloing ya hae. kapa haba qeta hoja ba lahlele di ntho ka hara di kgatswana tsa bona. Ba seke ba di lahlela fatshe hobane ha ele moo ba etsa hore tekesi e seke ya hlweka.

Ke nahana seo batho ba ba se etsang, haholo-holo ka yona ntho ya hore ba seke ba dumella batho ba palame dikoloi kapo dikoloi matseleng kapo ditseleng. E etsa hore bakganni ba seke ba fumana tjhelete e leng hore ba tlamehile ba e fumane kapo, e leng hore ba e se ba e e lebelletse hore ba ka e fumana ka letsatsi. Haba bona motho a palama hona koloi ya motho e leng hore wa motseba. Ba bona ba lahlehelwa ke tjhelete. Ntho e ke e nahanang ke hore ntho e ba e shebileng haholo holo ke tjhelete. Jwale ha batho ba palamisa batho dikoloi tse leng horeng kapa batho ba palamisa dikoloi, batho ba leng hore ba ba tseba ba etsa hore ba seke ba fumana tjhelete. E fela ke a utlwisisa hore ba tswa boemong bo le jwang hobane ba leka hore ba etse tjhelete. E fela jwale ha o bona motho e leng hore oa motseba, o ka se re wa mo feta fela mo a hlokang thuso ya hao. Hore o mo palamise koloi ya hae. Moo shebileng hore o ka fana ka tjhelete hore batho bao, hobane le batho ba palamang ba etsa hore ba se.

Di-line kapa tsona di-lane tsa di baesekele, haholo-holo mebileng. Ha di a lekana kapa hona ho lekanela batho ba eleng hore ba sebedisa di-baesekele di tseleng haholo-holo. Batho ba sebedisang dibaesekele hore ba boloke tjhelete ha ba ya haholoholo mesebetsing. Ke nahana hore mebila ya di baesekele e tlamehile e lokiswe ho ananela motho e mong le e mong a sa kgoneng hore a reke koloi kapa hona a kgone ho boloka tjhelete ya hae. Hape dibaesekele ba di sebedisetsa hore ba etse hore ba ikwetlise ba phele bophelo boo e leng hore bo bolokehile. Jwale ka ha batho ba tseleng kapa bona batho ba laolang tsela. Ke nahana hore molemo kapa hona ntho e leng horeng e molemo ba ka e etsa ke hore ba etse ditsela di lekane le motho e mong le e mong a hlokang ho sebedisa tsela naheng ya rona.

Ho kena kgwebong ya Uber kapa yona Bolt o tlameha hore o register-re koloi ya hao ho tsa batho ba di tsela. Ho bontsha hore o tla be o o kganna kapa hona ho palamisa batho di tseleng ho ba isa ho tloha polekeng ya pele ho ya polekeng ya bobedi. Jwale ho register-ra o bontsha batho ba tsela kapa hona batho ba molao wa tsela hore o beha kapa hona o nkile boikarabello ba hore batho ba eleng hore ho ba palamisa ka hara koloi ya hao. O tlo kgona hore o ba boloke, ba fihle dipolekeng tse leng hore ba fihla ho tsona kapa ba tlameha ho tsona, ba bolokehile. Le teng baka o tshepa kapa hona koloi ya hao ha e ka senyeha mo tseleng ba kgone hore ba tsebe hore koloi ya hao ke mang. Mosebetsi wa yona ke eng hona mo tseleng. Jwale hore re kene, ke taba ea hore o register-rale koloi ya hao, o be le mangolo a hore o kganne batho tseleng.

Ke rata ho tsamaya haholoholo ka nako ya mantsibuya ho ya ka boemo ba lehodimo. Ntho ya pele e leng hore kea e sheba ke taba ya hore na kajeno ho tlabe ho bata kapo ho ya ho tjhesa na. Haeba hoa tjhesa nako e leng horeng e lokile kapa nako e hore ke a hona bo toropong kapa hona ke lo reka di ntho hona mo toropong. Ke tsamaya ka nako ya mantsibuya moo hosa tjheseng haholo kapa nako e leng hore ho tjhese haholo. Efela hao bata ke bona ho le molomo oa hore keye hoseng ha o sa hao sena batho haholo hore batho ba ile bo mang mesebetsing. Mantsibuya le teng batho ba ile ka matlung a bona jwale le yona nako e ke nako e leng hore e lokile e fela taba ya motshehare yona ho tletse haholo. Ha ke rate dipoleke kapa tsona dibaka tseo eleng hore batho ba tletse ho tsona di etsa hore motho a seke a feel-a a le .

Motho enwa a tlameha hore a re late ka koloi ka koloi mehla ena o re lata ka nako kapa hona dipolekeng tse loreng ha tla mo re re late ho tsona. And-e jwale -problem ke hore bothata ke hore tjhelete ere e sebedisang ke wae re patala tjhelete e ngata e sele fela hobane ha re late mo a tlamehile Ala re late teng. Le teng mo a re latang teng ka di nako tse ding ha wa bolokeha.

Maeto a jwalo kea oa thabela hobane a etsa batho ba leloko, kapa bona ba lelapa ba ikutlwe e le ngatana ngwe. Kapo hona ba ba ikutlwe e le ntho e le e lengwe batswa e le lelapa, ba tle ba ithabise e le lelapa.